UIF ke insurance fund e thusang basebetsi ba ileng ba lelekwa mosebetsing kapa ba ileng ba kula, kapa ho nka yona leave. UIF e hula one percent ho tswa mokgolong wa hao kgwedi le kgwedi. UIF e kgona ho claim-wa feela ke batho ba ileng ba lelekwa, kapa ho kula mosebetsing le bona ba nkileng leave. Ho register-a for UIF o hloka hore mosebetsi wa hao ao register-e le UIF o kgone ho contribute-a. Di benefits tsa UIF ko fumana tjhelete ha o so sa sebetse, kapa o fumane yona ntho dudiswa fatshe.

Tsela tsa ho hlokomela mobu di ngata, mme le tsa nontsha mobu hore re tle re kgone ho jala. Mme le seo re tlabe re se jala, tlamehile re shebe hore ke nako ya sona hore re se jale. Hore re nolofatse mobu wa rona, re tla hloka ho sebedisa mmitedi re o kopanye le mobu wa rona. Mme le tsona di-fertiliser le tsona re tla kgona ho di reka, mme re e sebedise ho etsa mobu wa rona o nonne, mme re kgone ho jala. E tle re ha ntse re lokisetsa ho jala, mobu wa rona tlabe re o kentse hara di-fertiliser. Re o kopantse le mmitedi, mme ntse re ho nosetsa for nako. Ka mora ke hona re tla qalellang ho lema.

Leano le ke tla le sebedisang ho patala basebetsi ba ka polasing, ke ho ba patala ka profit-e e tlabe re e etsa polasing moo. Mosebetsi ka mong o lokela ho sebetsa dihora tse supileng ka letsatsi. Palo e tlabe ke e hloka batho polasing moo ke batho ba leshome ho tla sebetsa ka tsa temo.

Heso ha ke tlo pheha moroho ke qala ka ho hlatswa, mme ha ke qeta ho hlatswa ko inele nakonyana metsing a letswai o se ke wa lometsa ha re o pheha. Ha re qeta ho o hlatswa, re o ntsha hara metsi ano a letswai. Re ntsha , re wa kgabele, re wa kgabele, re wa kgabele. Re a kopanye le eiye, re di phehe ka pitseng re tshele metsi mme re be re noke le lona letswai.

Ho fokotsa dintho tseo tlabe ntse re di rekisa polasing ya rona, ke ka mokgo re tla kgona ho fokotsa tjhelete ya ditjheho. Re tla etsa bonnete hore kgwedi le kgwedi re etsa ka moo ka tlasenyana hore re se patale tjhelete e ngata ya ditjheho.

Ha dijalo tsa ka di se maemong a matle polasing. Ke tla di rekisa, mme ke tla di rekisetsa ka ka theko e tlase mmarakeng. Mme le baahi ba tla ba tlo di reka, ke tla ba reka ke ba hlalosetsa hore dijalo tsena tsa rona di maemong a matle. Ke ntho eo re di rekisang ka theko e tlase, e sa tlwaelehang. Mme tseo tse ding tsa dijalo tseo tse seng maemong a matle e ka kgona ho di lema ha nako e loka. Di tla kgona ho jala dijalo tse hantle.

Ke ile ka utlwa hothwe wa fumanwa o di kgile dijalo tseo o wa qoswa, mme wa tshwarwa. Ke nahana ke ntho e lokileng eo ho kga dijalo tse seng tsa hao ha e molaong, mme o senyetsa rapolasi ya tsamaisang kgwebo. O fokoletsa, o mo fokoletsa stock-o.

Se ka etsang hore ke se ke ka bula polasi e tswadisa dikgoho ke hore ha ke tsebe ha ngata ka dikgomo, ha ke tsebe letho ka dikgomo, ha ke na tsebo dikgoho. Mathata a ke nahanang nka kopana le ona polasing ya dikgoho ke serame le motjheso, le ka nako eo tlametse di je ka yona.

Tsamaiso e ke nka e kenyang ke ho netefatsa hore ka mehla le mehla serapa sena se hlokometswe, mme se sireletsehile ho etsetsa se kgone ho ntshetsa tswelopele ya ho fepa setjhaba, mme le matlo a bona.

Soil erosion ke bothata haholoholo balemi. Mme re lokela ho lemoha le ho hlokomela hore mobu wa rona o dula o le hantle. Re o nolofatse, re etse ka mehla le mehla hore mobu wa rona re kgone ho lema. Mme hape re a tseba hore mahodimo ha sa tshwana le mehleng ya pele, a tsamaya a tjhentjha, ha tsitsa. Hoba ha o tjhesa, ho tjhesa haholo. Hoo ho ka ama dijalo. Mme hape le ha ho bata, ho bata haholo. Jwale ho tlameile re leme ho ya ka dijalo tsa rona. Ha ebe ke hlabula, re leme tsa hlabula feela, mme hape re etse bonnete ba hore re kgona ho lema dijalo tse sa tshabeng motjheso o mongata le mohatsela o mongata.

Eya, nna nka ikamahanya le melao ya mmuso. Hoba tshelang melao ya mmuso o kopana le letsoho la mmuso. Jwale basebetsi ba ka ka hora ne ke tla bapala patala bokalo ka thirty ranta. Hoba melao ya mmuso o re mosebetsi ka mong ka hora o patala twenty-seven rand fifty cent. Ka hora ba ka basebetsi, ne ke tlaba patala thirty ranta.

Nka eletsa bahwai ka ho etsa bonnete ba hore mobu wa bona ke mobu o nonneng, mme o matlafatseng haholoholo hore o ka lema poone. Mme le poone ya bona nka ba eletsa hore e fumane metsi a lekaneng, eseng a mangata haholo hoba metsi a mangata a bolaya dijalo. Mme eseng a manyane hoba e tlo etsa di hloke dijalo, dijalo di . Ka mehla le matsatsi ho ntshuwe lehola ka ditshimong tsa bona. Hoba lehola le tlabe le nwella tsona dipoone tseno metsi, di etsa hore poone tseo di se ka fumana metsi a lekaneng, di s'ka hola le ka mokgo di tshwanetseng ho hola ka teng. Ba etse bonnete ba hore ba sheba boemo ba mahodimo hoba boemo ba mahodimo ke bona bo laolang.

Nka mo bontsha ka hore ha ebe o tlo hirisa poleke ha re tloba le lekenelo le lengata. Mme ha ebe re a lema, re ka ba le lekenelo mme ra eba le dijo tse re tlisang ka tlung le tse tlabe re di isa mmarakeng re yo di rekisa. Tse tla re tlisetsang lekenelo leno ka tlung, hape ha ebe ra e hirisa polasi eo, batho bano ba ka re patala bokae bona for poleke eno ekalo?

Ho bonolo hampe ho etsa dihwapa. O tla nka nama phoofolo efe kapa efe e kgubedu, mme oe sehe ka di-piecetse lekaneng. Oe tshele letswai le di-spice hore e tlebe monate. Ha o qeta, oe nke nama oe e fanyehe terateng. Moo terateng, o etse e tla fumana moya, mme o leke ho e kwaela ka lelapi le tla etsang hore ditshintshi di se ke tsa dula, kapa tsona dikokonyana. Oe behe for matsatsi a itseng, kapa dibeke hore e kgone ho butswa, mme e jewe.

Mehleng ya pele ho nkuwa, hothwe batho ba bo mme ke batho ba etsang mesebetsi ya ka tlung. Mme mesebetsi ya kantle jwalo ka ho lema bo ditshimo ne se mesebetsi ya bona eo.